Abagqugquzeli bey'nkundla zokuxhumana benza ukuthi bonke abantu emhlabeni babone iyitayela zamasiko ezahlukahlukene zabantu futhi bezazi, bephinde futhi bey'hloniphe bengayikhohlwa.

I-Wi-Fi ngiyisebenzisa isikhathi esingangehora kuya kumahora amathathu. Ngisuke ngibuka izindaba zezwe kuma-social media platform, ngiphinde ngingene nakwi inthanethi ukubuka izinto ezenzakalayo ngezwe nokusuke ngisesha nezinto engisuke ngidinga ngokomsebenzi engisuke nguwenza ngaleso sikhathi. Umsebenzi engiwenzayo ngisebenza ukuba i-social media promoter ngiphinde ngibe i-influencer lapho khona engisuke ngisebenzisa ama social-media platforms amaningi ukuqhuba umsebenzi wami.

Kumele acabange ukuthi njengoba efuna ukwenza le-program unayo yini i-smartphone azosisebenzisa noma i-laptop ukuze akwazi uku-access-sa i-platform azofunda ngayo abuke ukuthi endaweni ahlala kuyo ikhona yini i-internet access ukuze angahlupheki kumele athenge i-router okuzoba yona ezomsiza ngokuthi akwazi ukufunda asebenzise i-inthanethi service provider, ekwazi ukusebenza kunoma yiphi indawo engeke ize imhluphe.

Ungacela istafu sakuleyo ndawo osuke ukuyo, kungaba i-library or i-cafe ukuthi i-check-e ukuthi inethwekhi name oyisebenzisile ikhorekthi yini noma ucele istafu sikunikeze inethwekhi name ekhorekthi uma ingekho correct, ungawasebenzisi ama-free Wi-Fi network anomay'kuphi mele uwasebenzise kuma-official venue kuphela. Kumele futhi ukhethe inethwekhi ene-YPA three or i-YPA two security two, usebenzise ne-VPN, u-turn-e off i-sharing.

Yebo la endaweni yangakithi bakhona abaculi bamaskandi abasha asebedume kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana. Bayatholakala ku-TikTok u-Facebook naku-Twitter ukuze uxhumane nabo. Into engiyithanda ngabo ukuthi bayazigqaja ngemvelaphi yabo futhi abanama hloni ngabo futhi basiza intsha yasendaweni ukuthi nayo iy'qhenye ngokuthi isukaphi, ilazi futhi iyazi futhi imvelaphi yayo.

Ngingakhetha ama akhawunti ku-YouTube noma ku-TikTok so ukuze ngizokwazi ukuqala ama-live stream lapha abalaleli bezokwazi khona ukubona abasakazi abasuke besakaza ngaleso sikhathi ngoba kwesinye isikhathi abalaleli bayak'thakasela ukubona abasakazi ngesikhathi besakaza e-studio. Lokho kuzokwenza futhi nentsha ethanda ukubuka izinto nethandayo ukuhlanganyela ey'ntweni zaku-entertainment iy'ndlela ezintsha zokuxhumana begcwale kakhulu kwi-channel yesiteshi.

I-Wi-Fi ingayithuthukisa imfundo ngokuthi yenze abafundi bekwazi ukuthola i-information abangakwazi ukuyithola ey'koleni zabo, beyithole kwi-inthanethi. Ukufinyeleleka kwemsebenzi abantu bazokwazi ukubona imisebenzi ngisho ekude kunabo bekwazi ukufaka iy'celo zabo zokuthi bethole umsebenzi. Osomabhizinisi abasathuthuka, abasafufusa bendawo bangathuthuka ngokuthi bekwazi ukukhangisa amabhizinisi abo kuma-social media platforms, kufinyelele ebantwini abakude abasuke befuna lezi zinto abasuke besebenza ngazo.